Musi vhaswa vha kha zwa mitambo vha wana tshifhinga tshoṱhe tshine vha vha na tsho musi vha sa kho vhala vha tshi kho ḓi lugisa vha tshi kho practice uri vha kone u ḓiwana vha vha nṱha kha heyo mitambo, hezwo zwi thusa uri vha si ḓi wane vha na ṱhama dzi si dzone vha tshi kho ita zwithu zwine a vha tei u zwi ita.

Tshine vhathu kana community ya nga zwi ita u tikedza vhatambi vhaswa, ndi u ṱuwa vha tshi yo vha tikedza musi vha tshi kho yo tamba, kharali hu mutambi wa bola vha tshi ṱuwa khe nedzo dzi metshe dza bola vha tambe ṱuwe vha yo vha tikedza vha vhonise uri vha khou zwi takalela musi vha tshi kho vhona vhaswa vha tshi khou tamba bola, kana vha khou zwi takalela musi vha tshi kho vhona vhaswa vha tshi khou gidima dzi marathon.

Tshikoloni tshanga hu ya tambiwa bola fhedziha nga uri a ri to konesa lini kha bola ri ḓi wana ri sa koni u tamba na thimu dza kha dziṅwe dza kha zwiṅwe zwikolo, kana ṋamusi ro dzhena kha thonamennde ndi riṋe vha u thoma u bva, hezwo zwi ita uri na vhatambi vha tshikoloni tshashu vha nyame vha ḓi wane vha si tsha takalela na u tamba bola lini kana u tamba u tamba dziṅwe dzi sport.

Ndi dzulela u ṱalela bola, tshifhinga tshoṱhe tshine nda tshi wana ndi a ṱuwa nda yo vhona mi metshe ya bola ṋa musi hu si ya thimu dza nntha kana hu ya dzi yunivesithi ndi a ḓi ya nda ya u tikedza vhatambi.

Tshifhinga tshinzhi ndi vhana vhaṅwe vha tshikolo kana vhaṅwe vho vha mulekhitshara vhane vha ḓi soko shela mulenzhe kha zwa mitambo fhedzi a ri na vhagudisi vha mitambo vhane vho zwi gudela vhane vha nga thusa uri tshikolo he tshinoni musi tshi tshi tamba na zwiṅwe zwikolo tshi kone u bvela phanḓa.

Nṋe ndi vhona hu mutambo wa netball ngauri hu na vhathu vhanzhi vhane netball vha to i kona, ṋamusi risa to i tambese lini fhedzi vha ya to i kona nga vhone vhaṋe zwine zwi a thusa musi ri tshi khou tamba na zwiṅwe zwikolo kana ri kha miṱaṱisano ya nnḓa.

Zwine muvhuso wa nga zwi ita ndi u hira vhathu vha ne vha ya gudisa iyi mitambo uri vha gudisa vhaswa, hoṱhe hoṱhe na kha dzi community vha gudise vhaswa iyi mitambo uri vha ḓi wane na vhone vha tshi kho tamba lwa tshi professional na vhaṅwe vhatambi vha nṱha.

Zwine zwa nga shanduka kha rali havha na masheleni ndi zwa uri ri nga kona uri ri renge dzi equipment kana zwishumiswa zwa honoyo mutambi, kha musi hu bola ri kone u renga dzi bola, kharali hu netball ri kone u renga bola iyo ya netball, kharali hu basketball ri kone u renga iyo bola ya basketball uri vhatambi vha kone u tamba zwavhuḓi.

Vhane vha vha na vhuḓifhinduleli vhunzhi ndi muvhuso kha uri vhana vha ḓi wane vho badeleliwa kana vha tshi kona u badela zwithu zwo yelaho kha zwa mitambo ngauri ndi vhone vhane vha ṱoḓa u vhona mvelaphanḓa ya vhaswa.

Mutambo u no pfi chess kha zwikolo zwinzhi nga maanḓesesa kha dzi yunivesithi ndi vhona uri a u dzhieliwi nṱha, nahone a si kanzhi hune ra wana u tshi vha na vhagudisi vhavhuḓi kana equipment zwishumisiwa zwavhuḓi.

Nṋe ndi funesa chess ende ndi vhona uri kha chess tshine nda tshi funesa ndi tsha uri chess i ya thusa uri muthu a ḓivhe u pulana u pulanela phanḓa, na u ḓivha uri muthu ane a kho ṱaṱisana nae u ḓo ita mini, move wa u tevhela wawe u ḓovha u mini. Ndi zwone zwine zwa ita uri nṋe ndi zwi takalele na musi u tshi kho ṱalela chess ndi vhona uri hezwila zwa uri ndi humbule uri uyu anga ita mini uyu anga ita mini nda vha ndi tshi khou humbulela phanḓa kha uyo mutambo kha uyo mutambo zwi a zwi a takadza nahone ndi pfha uri zwi a nthusa na uri muhumbulo wanga u shume.

Thimu ine nṋe nda i funesa ndi Mamelodi Sundowns, tshine nda tshi vhona tsho khethea nga ha Mamelodi Sundowns ndi ha uri vha tamba bola ine i a fhira na South Africa loṱhe, nahone dzi thonamende dzine Sundowns dzi ya ḓi wana i khadzo ndi dzi thonamende dzine thimu nnzhi dza South Africa a i dzi wani i khadzo u fana na FIFA club world cup.

Mutambi ane nda mufunesa wa tshifhinga tshoṱhe ndi Christian Ronaldo, tshine tsha ngita uri ndi mu funese ndi nga nḓila ine a ṱamba ngayo na na nḓila ine a vha a tshi kho a tshi kho ita zwithu zwi no fhirisa vhatambi vhoṱhe vhono vhuyaho vha tamba bola ya milenzhe.

Tshikolo tshanga a tshi anzeli u dzhena kha miṱaṱisano ya mitambo ngauri a tshi na vhatambi vhanzhi, nahone ṋamusi tshi tshi dzhenelela kha iyo miṱaṱisano nga tshi tshifhinga tshoṱhe ndi tshone tshikolo tshanga tshine tsha ḽiwa u thoma kana tsha wana tshi songo bvela phanḓa u thoma.

Ndi zwa ndeme nga mannḓa ngauri vhaswa vhanzhi vha kho ḓi wana vha zwiṱaraṱani vha tshi khou daha dzi mbanzhe vha tshi kho ṅwala na mahalwa, zwino kharali muvhuso wa dzhenelela kha mbekanyamushumo ya mitambo ndi hone hune ra ḓo wana vhaswa vha tshi ṱuṱuwedzea navho uri vha dzhenelele kha zwa mitambo. Vha ḓi wane vha siho tshiṱaratani nga tshifhinga tshine vha vha tshiṱaratani na mahalwani vha tshi shumise uri vha uri vha khwinifhadzo heiḽa talent yavho kha hoyo mutambo une vha khou pfhesesa.

Hu na zwinzhi zwine zwa zwine zwa itea kha vhuṱambo ha dzi tshaka, tshifhinga tshinzhi ri wana uri hu na vhathu vhanzhi vhane vho dzhenelela kha u pulana vhane vho dzhia tshifhinga tshavho uri vha pulane u vho vhuṱambo. Zwino nṋe ndi vhona uri na ngoho vha a tea u badeliwa vha tshi kho badelelwa itsho tshifhinga tshavho, zwino nṋe a thi vhoni hu tshithu hu tshithu tshi si tshavhuḓi uri hu shumisiwe tshelede nnzhi vhukuma kha zwishumiswa zwa vhuṱambo ha dzi tshaka.